Miningi imicimbi kwaZulu, singawenza-ke nomcimbi wokubungaza ukukhula komfana esebayindoda. Sibungaza ngendlela esibungaza ngayo yonke imicimbi, ukuthi kuqala sibize umndeni, bese siyawuhlela umcimbi, sibuye sithenge isilwane. Kungaba inkomo imbuzi, sibike kwabangaphansi ukuthi umfana useyindoda. Umfana ahlaliswe yedwa, iy'nsukwana. Sibuye simeme nomphakathi, ngoba singabantu bomphakathi, sibungaza nomphakathi, sibuye siwuqhazele lo mphakathi ngokuhlukahlukana nobunkimbinkimbi balo msebenzi esiwenzayo.

Ngakhuliswa ugogo ozala ubaba. Kuyisizathu esikhulu sokuthi ngithanda ukupheka ngenhliziyo yami yonke. Wangifundisa ukupheka ngisemncane, wangifundisa ukupheka isijingi, wangifundisa ukupheka usu namathumbu. Ungifundise ukupheka ikhabishi lesintu, ungifundise ukupheka imifino, wangifundisa ukupheka isijingi. Wangifundisa ukuhlinza inkukhu, ukuyiqhutha nokuyikhipha konke okungaphakathi, ukungcola okungaphakathi nokungaphandle. Wangifundisa nendlela yokukhipha konke okungaphakathi enkukhwini esanda kuhlinzwa, ngendlela yokuthi inyongo ingabhamuki. Konke engikwaziyo ukupheka, ngakufundiswa uye. Wangifundisa nokupheka isitambu.

Umuntu engamubona edonsa kanzima ngezithiyo zolimi endaweni enamasiko amaningi, imina. Ngazalelwa e-Free State, endaweni la kukhulunywa kakhulu isiSuthu. Ngangihamba ngiyohlala nogogo okhulele eNatali eNyukhasela. IsiZulu ngangisikhuluma, kodwa sasingahlanzekile ezinye izinto zesiZulu ngingakwazi nokuzisho. Kodwa wangifundisa ugogo, ngafunda ngize ngifike ezingeni lokuthi ngazi konke, ngazi nokukhuluma kahle isiZulu.

Amasiko abaluleke kakhulu kwizingubo zomdabu emiphakathini eyahlukene. Akhombisa ukufana kwethu, akhombisa ukuhluka kwethu, akhombisa imvelaphi yethu, aphinde akhombise ukuthi sikwi siphi isigaba sempilo noma sokukhula. Akhombisa ukuba uyindoda, umfazi noma uyintombi nokuningi, nemilayezo eminingi ehlukahlukene futhi ebalulekile. Lezi zingubo sey'guquke kakhulu, azisafani nalezi ezazigqokwa emandulo. Ley'mpahla esesiy'gqoka, iy'mpahla zaphesheya, kodwa-ke ziyabonakala emafeshinini esimanjemanje iy'mpahla zethu zomdabu.

Emiphakathini la kunamasiko amaningi, kunezithiyo eziningi zolimo. Lezi thiyo zibanga ukuba kungabi nokubumbana emiphakathini, ngoba abantu namasiko afanayo bazibandakanya bodwa, ngoba beqonda imvelaphi yabo, futhi bakwazi ukuthi bakhulume ulwimi olufanayo. Isixazululo sale nkinga ukuba abantu bafundisane ngamasiko wabo. Abantu baphinde bafundisane imvelaphi yabo, imvelo yabo, namaciko abo, phinde bafundisane nolwimi lwabo. Bazokwazi ukuthi babambane.

Inkumbulo yobuciko bendabuko eyakhiwe ekhaya lami lobuntwana, isifanekisa senkosi uShaka. Isifanekiso sibalulekile kumina, ngoba singikhumbuza imvelaphi yethu siwuZulu. Unkosi Shaka uyena owakha uZulu. Ngakho-ke, njalo uma ngisibuka lesi sifanekiso, ngikhumbula ukuthi sibuyaphi siwuZulu. Ngikhumbula ukuthi njalo kumele sihlale siy'qhenya ngokuthi, sivelaphi, ngokuthi siwobani.